Akukho kuphepha itrafikhi exineneyo ngokuba ngokomthetho wendlela isithuthi sihamba emveni kwesinye noba ke uthe wathenga isithuthuthu naso sifuneke sihambe emveni kweemoto. Ngaphandle uza kophula imithetho yendlela ahambe ecaleni kweemoto okanye ahambe ngapha kwe-yellow line, ukutsho ngokomthetho wemigaqo akufanuba angawenza njalo. Ayizomnceda noba uthenge isithuthi, isithuthuthu noba uthenge imoto ukuba angaxingi kwitrafikhi.

Kwiiyure zikaxakeka endleleni oonoteksi ngabona bantu bangabambiyo umthetho weendlela. Bayakwazi utyhudisa phakathi kweemoto xa bebona isithuba, bayakwazi ukuhamba nangapha komgca obomvu lo uthetha ukuthi akufunekanga behambe ngapha kwawo. Okanye bahambe ngapha ngomgca o-yellow, othyeli bayayophula imithetho yendlela besithi baleqisa abasebenzi emisebenzini yabo.

Uxolo, umntu obebala imali. Ndicela ukuchaza ukuthi undinike imali engaphantsi kwale bekufanuba ndiyayifumana. Ndizayibuyisela ke apho ngaphambili nibenako uyilungisa ndizokwazi ufumana imali le bekufanuba ndiyiayifumana.

zokusebenzisa inqwelomoya xa usiya kwindawo ekude inceda kakhulu, ikwangela ixesha lakho elikhulu, ufumanise ukuba indawo ubuzawuthatha iiyure ezilishumi ukuya kulo ungaya kuyo ngeyure enye. Ukutsho ke ngoku uneeyure eziyi-nine ozinciphisileyo kwixesha lakho lokuhamba. Ngeyona, ngesona sithuthi sikhawulezayo kakhulu kunazo zonke. Yenza loo nto ke ngoku ube nexesha elinintsi lokuba kule ndawo uya kulo wenze nezinto ubungazozenza ngoba xa usebenzisa ezinye iindlela zohamba ubuzofika udiniwe ungakwazi usebenzisa kwa olwaa suku ufika ngalo, usebenzise usuku .

Ndingaziva ndinomsindo okanye ndikhathazekile ngenxa yokuba xa usiya emsebenzini uyawabala namaxesha akho ophangela. Kweminye imisebenzi kuyagezwa, uyacutshwa nangexesha lakho ukuba ufike emveni kwexesha eli bekufane uba ungena ngalo. Ingandenza ukuba, ingayenza loo nto ndimoshakalelwe lixesha ngokuba kuzawufuneka ndisebenzise enye into yokugcwalisa umga lo befanuba indifikisa ngawo phaya emsebenzini. Ezawuphinda ke ngoku yangeze nakwimali ebendingakhange ndiyilungise ngoba kaloku xa ukhwela isimo esithile sesithuthi uye ulungise imali yakhona. Ngoku izawuchana ke ngoku nalapha kwimali ebendiyilungisile yokhwela ufumanise uba kengoku ndingena kwezinye imali ebezizakwanza ezinye iingxaki.

Kule ndihlala kuyo idolophu akukho malungelo ayenzelwe abantu abahamba ngeenyawo. Kuthathwa ngokuba wonke umntu usebenzisa isithuthi okanye usebenzisa iinqwelo ezi ukutsho iiteksi ukuya ezidolophini. Abantu abahamba ngeenyawo bayathanda uba lixhoba lootsotsi ufike behlaselwa apha ezindleleni. Akukho nto, akukho nento ekuthiwa lujikelezo lamapolisa kwezi ndawo zihamba abantu ngeenyawo. Abantu bayazihambela nje ngokunokwabo.

Ndiba nesithukuthezi ngakumbi, ingaske ndiwugqithe kwindawo apho ndizawubuka khona, ngokuba iyenza laa nto udinwe yindlela xa ingamabala avulekileyo oko oko uhamba kuwo. Iyatsala ibe nde ngakumbi ke ngoku le ndlela uyihambayo.

Xa ndifuna ukhwela iteksi eya edolophini iiteksi zethu ziba nendawo apho zima khona. Ukutsho ke ndiye ndiye kule ndawo kuthiwa kusestopini seeteksi, apho ke ngoku ndiza kolatha ukubonakalisa ke ngoku kunoteksi ukuba ndiyakhwela.

Uxolo, bhuti, kodwa phakathi kwethu sinemali ebaliweyo ukuya emakhaya. Kwaye ukuba ke wena ke ungasibiza le mali besiza kuyibhatala pha kuBolt okanye kuUber asinangxaki singayikhwela i-meter taxi. Ingxaki nina nibaduru kunabo, nantso ke ngoku into eyenza uba singakwazi ufikeleleka. Njengoba usibona nathi singabafundi, asingobantu abanemali, siyazama, siyazizamela okanye sifumana imali ebazalini. Asizobanayo imali yobhatala le yakho iteksi. Ngaphandle uba ke wena ungahlisa amaxabiso ukwenzela thina asinangxaki singakhwela apha kuwe, kodwa sizawubona ukuthi xa zingakhwelisi apha sizaya kwindawo apho zikhwelisa khona.